Ukujika inyama ebomvu ibe ngumqwayito kuquka ukuthatha inyama ebomvu isikwe ibe ziipisana ezincinci, ibe yimicwe. Emva koko inkxuzwe kwiviniga, kwityiwa nakwizipayisi ezithile. Emva koko kunkxuzwa ithathwe yomiswe. Ewe yomiswe, yomiswe endlini .

Ewe siza kuqasha abantu ababhinqileyo kuba kudala abantu ababhinqileyo bebengenawo amathuba alinganayo njengabantu abangootata. Ngoko ke kule fama yam siza kuqasha abantu abangoomama ngoba abantu abangoomama banezakhono ezifanayo nezabantu abangootata. Kwaye abantu abangoomama nabo sifumanise ukuba baneentsapho bayayidinga imali kuba baneentsapho, kufuneka bakwazi ukuziphilisa nabo ngemali . Enkosi.

Njengomphathi wefama kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bam basebenza phantsi kweemeko ezihloniphekileyo nezihambiselanayo neziseko zempangelo zaseMzantsi Afrika. Okokuqala abasebenzi bam abasebenza iiyure ezine, iiyure ezingamashumi amane anesihlanu ngeveki kwaye ngosuku funeka bangadluli kwiiyure ezilithoba besebenza. Kufuneka baphumle ngecawe okanye noba lusuku lunye ngeveki. Kwaye xa bethe basebenza ngeholide ngosuku oluyiholide kufanele babhatalwe kabini. Ewe, umrholo wabo uphinde ngolwaa suku.

Igadi enkulu and endiyimileyo ineengenelo ezininzi, umzekelo ukonga imali ngoba andiyi rhoqo evenkileni ukuthenga imifuno ndiyayikha apha egadini. Okwesibini isempilweni kakhulu ngoba imifuno oyikha egadini ayifani nale oyithenga edolophini, ayinazongezelelo ezininzi kwaye loo nto isempilweni. Okwesithathu kuphucula ingqondo ukusebenza egadini, kuphucula ingqondo yakho uhlaziyeke nje nasemphefumlweni.

Izinto endizibona ngathi zingayizisela ilahleko ulahleko ifama yam yimozulu engalindelekanga okokuqala. Imozulu iyatshintshatshintsha kwaye niyakwazi ulala imozulu intle ningaboni nto nivuke imozulu inesichotho esibi, itshabalalise kwanto esefama. Itshabalalise izithole izityalo ishuthule neengcambu kube kubi. Okwesibini izifo ezingalindelekanga , kuthiwe hayi kuqhamuke isifo esithile ebeningasilindelanga, ningasilungiselelanga sitshabalalise izityalo. Okwesithathu imibunga, imibunga iyazimosha izityalo, imibungu. Yimibungu. Yho, iyazimosha izityalo imibungu.

Xa imveliso ininzi kulimeka kakuhle imozulu intle kunganqongophelanga amanzi kwaye kungekho zifo, iba nefuthe kumaxabiso ngohlobo loba amaxabiso ayehla xa imveliso ininzi. Ze xa imveliso ingakhange ibe ntle, ibe ninzi kuye kwakhona ingxaki kwimozulu, umzekelo kube khona imbalela, kube khona izifo kunqongophale amanzi imveliso iyancipha ze amaxabiso okutya anyuke.

Ukuthenga inyama kubafuyi basezilalini kunezizathu ezininzi. Okokuqala inyama yabo isemgangathweni ophezulu ngoba abafuyi basemakhaya ezilalini basasebenzisa laa ndlela yakudala yokwelusa, ngoko ke inyama yabo, iigusha zabo okokuqala, imfuyo yabo idla ingca. Loo nto ithetha uba inyama yabo inencasa isemgangathweni kwaye yona kuqala kudala, ayifani nale uyithenga edolophini. Okwesibini ukunciphisa iindleko zokuthutha inyama. Okwesithathu kukuxhasa uqoqosho lwasezilalini. Kulula ukusebenzisana nomntu omaziyo owakwangowakwalapha ekuhlaleni

Okokuqala uRhulumente angabonelela ngenkxasomali ejoliswe kwabasetyhini kuphela ukuze kube lula ukufumana imali yokuqalisa ibhizinisi. Okwesibini kube khona kube khona uqeqesho, kube khona uqeqesho lokuqalisa iifama.

Sorry. Ewe ndiyakholelwa ukuba akhona amafama abhalise abasebenzi babo kwaDepartment of Labour and Employment ngoba okokuqala bahlonipha umthetho. Ngoba ngumthetho uba ukuba unabasebenzi kufuneka ubabhalisile ukwenzela uba xa bethe baphulukane nomsebenzi wabo bakwazi ukuxhamla kwi-UIF, othe wakhulelwa akwazi ukuxhamla arhole ngoku asekhaya. Naxa ethe umsebenzi walimala emsebenzini akwazi ukuxhamla abe nemali ayifumanayo ngeli xesha ahleli ekhaya.